Ee, ka setso ho ne ho uwa lebollong ho ya phethwa moetlo, empa matsatsing a kasheko batho bongata bo ya le sepetlele. E seng ho ya bolla, empa ba ya sepetlele tlasa mabaka a bophelo. For Health reasons. Jwale sepetlele ha se ya nkela lebollo sebaka hobane lebollong se etswang teng ha se feela tsa ho bolla fela, empa dithuto di teng tse rutwang batho ba leng lebollong. Tseo e leng hore batho ba yang sepetlele ha ba di fumane. So phapang e teng pakeng tsa motho ya ileng lebollong thabeng, le motho ya ileng lebollong sepetlele.

Mehato ena ya alcohol abuse hotline le hore barekisi ba jwala moo ho rekiswang jwala teng hore ba se ke ba rekisetsa batho ba tahuweng, ho thusa setjhaba haholo ka ho ba le taolo haholo ho batho ba tobana ba ba nwang jwala. Jwale ka ha batho ba rekisang jwala ba nka boikarabelo ba ho se shebe tjhelete haholo, empa le ho hlokomela hore batho ba bolokehile. Ba bolokeha dinthong tse ngata dikotsing tse ngata tse ka hlahang tlasa ho nwa jwala ho feta tekano. Le lona letswalo le bang ho yena motho ya balang leqepheng la alcohol abuse hotline ke hore o motho ona le ha a nwa jwala empa letswalo la hae ho baleng ha hae. Leqephe leno le a mo kgotsa ho se tswele pele ka ona. Jwale seo mmuso o se etsang se leka o leka mmuso hore o behe taolo tshebedisong ya jwala.

Motho ya nang le lefu la tswekere ke mefuta e mengata ya dijo tse a sa tlamehang hore a ka di ja, haholoholo ditlhaiswa tsa flouru. Reisi e tshweu, borotho bo bosweu, dijo tse hadikilweng. Ho nwa jwala, ho tsuba, lebese le mafura a mangata, jwalo jwalo.

Ee, mmuso o tlamehile hore o fane ka meriana. Le hae e le hore batho bano ke batho ba entseng phoso jwale ka ha ba so ka ba ahlolwa, e tla reka mmuso o so ntso o ba ahlola ha o sa bafe thuso ya meriana. Ha ba fumantshwe meriana, mmuso o bo ba le tsela eo ka yona o tlo kgonang hore o ba ntshe ka hara tulo eo ba leng ka hare ho yona. Kamorao ho mono taba ya bona e be se e fumana toka e a rarollwa.

Meriana e seng molaong e baka dikotsi tse ngata mmeleng wa hao ka ho fapafapana. Nakong e nngwe ho ba le di ntho tse hlahang mmeleng wa hao. Dikarolo tse itseng tsa mmele di a ameha. Mohlomong ho sa ikutlwe hantle kampong hona ho senya tse ding tsa dintho tsa mmele. Ho bona ha hao. Ho tshwarwa ke hlooho. Tse ding tsa dintho tsa hao tsa mmele di se kgone ho ba tshebetsong ka tsela e nepahetseng.

Mafu a atisang ho tshwara bana ba banyenyane ao ke wa tsebang, sefuba. Ho kwaleha ha sefuba, ho hohlola ho tswa mamina. Chicken pox. Letlalo la hae le be le diso tse ngata, mohlomong ho be ho kgubedu mmeleng wa hae. Diarrhea, ho thola nako le nako kgafetsa kgafetsa ngwana o ntse a tsholla kampong ho hlatsa. Nakong e nngwe lefu la ditsebe. Ditsebe tsa hae di be bohloko kampo mahlo a hae a be mafubedu haholo. Le meningitis kampong measles. Measles e tshwana le hona hore a hlahe diso mmele kaofela.

Batsofe, haholo ba hatellwa ke mafu a sa foleng a jwale ka kgatello ya madi, tswekere lefu la masapo, jwalo jwalo. Hore re ba thuse hore ba phele bophelo ba bona ha monate ke hore re ba fe motswako wa meroho kampo metswako metswako wa di ditlamatlama, meriana ya ditlamatlama, meriana ya setho e nang leng ditlhoko tsohle tsa mmele. Jwale ka ha ba se ba hodile, ba hloka dintho tse tlilong ho thusa masole a mmele ho lwantshana le mafu ana a mangatangata mmeleng ya bona. Jwale mmele ya bona kampong masole a mmele a tla kgona hore nakong eno ya ho kula ha bona a lwantshe mafu ana, a ba hlaselang. Ka tsela e jwalo, ba tlo kgona ho phela hamonate bophelong ba bona ba ntse ba tshwerwe ke ona mafu ano.